Abantu abalupheleko baligugu begodu babalulekile. Kubalulekile-ke bonyana batlhogonyelwe emakhaya wabo ngombana fanele bavikeleke, bakwazi ukuthola imitjhoga efaneleko ngesikhathi esifaneleko, baphiwe nokudla ngesikhathi esifaneleko.

Kanengi ukutlhayela kweemali neensetjenziswa nabantu abafundele ukutlhogomela abantu abadala, ngibo ubudisi obuqalene nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko.

Kungaba kuhle bona sibumbane simphakathi, sibe nehlelo lokudlhegana, sikhambele amakhaya anabantu abadala, lapho siyokuqala bonyana batlhogomeleke bunjani. Ihlelo nakungelokudlhegana, kuba lula ngombanyana nakuphuma abanye badiniwe, kungena abanye abasese nomdlandla wokuragela phambili nomsebenzi wokutlhogomela abantu abadala.

Kuqakatheke khulu abantu abadala nanyana abalupheleko bangabhadeli ithikithi indlela kunathi. Kanti-ke nomtlolo ocwengileko, uyatjho bona hlonipha uyihlo nonyoko kobanyana iinsuku zakho zokuphila emhlabeni zandiswe. Lokho kukodwa kusitjela bonyana kubaluleke kangangani bona sibahloniphe, sibatlhogomele, sibalalele, ngokunakho koke, sibavikele.

Iye, ayafika amatliniga abomakhambangendlwana ngekhethu.

I-HIV igcikwana elihlasela umzimba namasotja womzimba.

I-AIDS siteji lapho nanyana sigaba lapho ingenelele khona lokha nawungazange uthathe imitjhoga ngefanelo nawune-HIV, idlulela ekubeni yi-AIDS ngombana amasotja womzimba angasanamandla, ifikele iwabulale nanyana ingenelele emzimbeni bese-ke awusabi ne-HIV uba ne-AIDS. Kungombanyana amasotja womzimbakho angakhange athole ukurhelebheka lokha nawane-HIV bese-ke ibangela bonyana kube yi-AIDS ngokuphelele.

Uyithola nanyana uyifumana ngeendlela ezahlukileko. Ungayifunyana ngokuya emsemeni ungakavikeleki, ngitjho bonyana ungakafaki i-condom nanyana ungayithola lokha urhelebha umuntu onayo kanti wena awunayo, isilonda kuthintane iingazi ngaleyondlela uyayifunyana begodu kuyakghonakala bona abentwana babelethwe banayo ngombanyana bayithole ebabelethini babo lokha ababelethi bazithwele, umntwana abelethwe anayo.

Angathatha igadango lokuvakatjhela ngemtholapilo, lapha ayokuthola khona umhlahlandlela wokobanyana ukusukela ngesikhathi bona utshwayelekile, kufanele enzeni. Kwesibili, sele ngemtholapilo bamyale ngakho koke afanele akwenze, kubalulekile wazise umndeni nanyana umuntu ohlekisana naye. Lokho kuyokurhelebha bonyana ungathwali wedwa umthwalo ngombanyana nangabe unomuntu ohlekisana naye, naye kuzokufanele bona akhambe ayozihlolisa bona ujamephi. Ukwazisa umndeni kubalulekile ngombanyana kuhle nabezwa ngawe, kunalokha bezwa endleleni, Umndeni unikelana isekelo.

Kubalulekile ukUberegisa ama-condom. Kubalulekile-ke nokuzihlalela ungabi nomlingani.

Kungaba kuhle bona lokha nabakha imitlhatlhana, babe nesimedo sokutjhiya iindlela kobanyana iin-ambulensi zikwazi ukungena.

Iye, basathathelwa ehloko ngombanyana banemithetho abayiberegisako, banehlangano ababerega nayo, ngalokho-ke kuyatjho bona basathathelwa ehloko.

Ngombono wami, akukafaneli iinhlahla zesintu zitholakale emtholapilo zinganaso isilinganiso esitloliweko. Kungombana zinganawo mkhangiso, ngalokho nabo abonesi abakafundiswa iindlela eziberega ngayo. Ngalokhu kuyokuba nzima kibo bonyana bazinikele iingulani. Kuba kuhle lokha zitholakala kibo abalaphi bendabuko, bakwazi ukukuyelelisa bonyana uziberegise bunjani.

Amathuba wokobana zikulaphe ukugula kanengi kodwana umraro uba sekutheni azinasilinganiso umtlolo zihlanganiswa ngaphandle begodu azikahlolisiswa kobanyana abantu abane-allergy thizeni kufanele bazisele nanyana bangaziseli kungabe kube yikinga lokha zisemtholapilo ufunyane kobana nakufanele zilaphe zona zigulisa abantu iba ngeyemtjhade-ke le.

Nange umNyango wezePilo ungenza ihlelo lama-campaign, utlhadlhule kabanzi ngazo iinhlahla zesintu ngaphambi kobanyana ululeke abantu bonyana bazisele khudlwana kodwana nange ungaletha ilwazi elingeneleleko, neenzathu zokobana kubayini kufanele bonyana abantu bazisele khudlwana. Wazise abantu ngamahlelo nanyana kube nendlela efana nokuthi babizelwe ndawonye abantu, baqhazelwe kabanzi, kungaba kuhle lokho.

Awa, kunalokho imemezela bonyana iinhlahla zesintu azikahlolwa. Ngalokho, akusisemthethweni bonyana ziberegiswe. Qala lokha ngesikhathi se-COVID, abantu bebathi nabakhuluma ngokobanyana barhelejwe ziinhlahla zesintu, ihlangano eyengamele zePilo ephasini, yona ivele ithi azikahlolwa, ayikukhuthazi kobanyana abantu bazisebenzise ngombana zingakahlolwa.